Ukuthatha inxaxheba kolu khuphiswano logqatso kuyanceda into okuba umntu ahlale elolongekile ngokomzimba. Ngoko ke loo nto leyo ke iye incede nezakhamzimba ezikhona emzimbeni. Okwesibini, umntu onamava kolu gqatso uye afune ukwazi kangcono ngoku kolu luvo analo. Ngoko ke loo nto leyo ke iye incede naxa umntu ebhala emaphepheni okubhalisela umsebenzi into okuba unawo amava wokuba yimbaleki. Abanye ke bayenzela loo nto uba bade bafikele phambili.

Iqela endinokuliqala liqela lomdlalo wengobozi yamadoda kuba loo mdlalo ubalulekile kakhulu, abanye abantu abakwazi ukuba badlale ibhola ekhatywayo, kodwa ke bayakwazi into okuba bakwazi ukubaleka, bakwazi nokudlala ngebhola bayingenise engobozini. Loo nto ke iyacacisa into okuba imidlalo yonke iyakwazi bana iqukumbele wonke umntu okhona, ayikhethi mntu kwaye ayikhethi sini, futhi ke ayikhethi bala.

Ndikonwabele kakhulu ukubona abantwana bedlala umdlalo webhodi itshese kunye namakhasi asemthethweni. Kuba umdlalo wetshesi uyakwazi into okuba umntu akwazi ukucinga kakuhle nangengqondo, kwaye okwesibini iyancedisa kakhulu kwimathematiki.

Ulutsha lwanamhlanje aluzixabisanga ukuba luzibandakanye kwimidlalo kuba okoko kwafika amaxesha kwavulwa amakhasi onxibelelwano ezifana nobuso bencwadi, ooWhatsApp, baye bajongele kuzo bajongele abanye abantu. Nabo bantu ke ngabantu abadala abadlala le midlalo yangoku kuba bona baxabise kakhulu, baxabise ububhanxa obenzeka kakhulu kwamakhasi onxibelelwano. Futhi ke ukudlala imidlalo kuyayilolonga umzimba ukwazi futhi ke nokulolonga ingqondo ukwazi ukucinga kakuhle. Ukuba ngaba umntu uziva ingathi unonxinzelelo lwengqondo uyakwazi ukuzivavanya, ukwazi ukubona uba yeyiphi indawo ongakwazi ukuyilungisa kuyo ngokudlala imidlalo. Futhi ke kuyanceda nokuba ube phandle ubethwe ngumoya wakhane nabantu.

Abantu bengingqi endihlala kuyo indlela abazonwabisa ngayo kukuba bantywile etywaleni ngoba ziske zaninzi ngoku iindawo zokonwaba ezonwabisisa ngotywala. Ngoko ke ulutsha olukhona ngoku luxabisa kakhulu into yoba maluyogcwala phaa endaweni zotywala lube phantsi kwempembeleko.

Eli gama ke liyahambelana neli qela kuba lithiywe kuba kusisini esidlalela eli qela. Ngokuba likhona iqela elidlala amabhinqa elibizwa yinto yokuba ngaBanyana Banyana, ngoko ke eli gama liyahambelana futhi ke liyayixhasa eli qela.

Umdlalo webhola yebhola embhoxo abantu abaninzi baye bathatha inxaxheba ekubeni babukele kakhulu lo mdlalo kwaye ke iye ibuye kakhulu nendebe zesizwe kwiindawo ezidlale kuzo.

UMzantsi Afrika wenze umsebenzi omhle kakhulu ekusingatheni le ndebe yehlabathi yeFIFA kunyaka ka-twenty ten, kuba ibililizwe lokuqala ekubeni liphumelele ekusingatheni le ndebe, iphinde futhi kube nguyo kube lilo ibe nguye umqokeleli wembasa ezininzi kuloo nyaka ka-twenty ten.

Abadlali be-eletroniki baye bachaphazeleke kakhulu emehlweni nokuba umntu sele esebenzisa izilonzi zamehlo kodwa ke umntu uyachaphazeleka kakhulu nangokwengqondo nangokomzimba kuba ixesha elininzi bahlele kakhulu kula mabonakude abaye badlalele kuwo umdlalo we-eletroniki. Futhi ke baphinde amehlo wabo axhwaleke kakhulu sisibane esiphuma kula mabonakude. Umzimba wawo ke uye udinge uvavanywa kuba uhlala phantsi kuyayibulala kakhulu amajoni omzimba.